Nna go le gantsi ke dirisa data ya Vodacom. E ditlhwatlhwa di le ko godimo tota ke dirisa ka letsatsi leo ke itseng gore ke e dirisa mo dilong tse di botlhokwa fela, ga ke dirise mo dilo tse ke sa tshwanelang go di dirisa mo teng. Ke e dirisa fa ke tlhoka go batla tiro kgotsa go na le dilo tse di botlhokwa tsa sekolo tsa bana tse ke tshwanetseng go di dira fela gonne data mo nakong ya gone jaanong e kwa godimo tota.

Nka rata go fitlhela data e e sa lekanyediwang ka sejatlhapi re bitsa gore ke unlimited. E e ka simololang fa kgwedi e simolola ka letsatsi la ntlha la kgwedi. Ke yone data e ke itseng gore e ka kgona go ntshwarelela kgwedi yotlhe, ntse ke tsena mafaratlhatlheng ka mokgwa o mongwe le o mongwe o nka kgonang fa go na le sengwe se ke batlang go se lekola ka mogare ga mafaratlhatlha tse jaaka dilo tsa go batla tiro, dilo tsa dithuto, dilo tsotlhe fela tse di botlhokwa mo botshelong, ntle le kgoreletsego.

Thekenoloji ya Five Gig, e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka go founela lebelo le le kwa godimo la inthanete, go fokotsa nako ya go araba, le go kgona go gokela diriswa di le dintsi ka nako e le nngwe. Se se tla dira gore go nne le kgono ya go dirisa di diriswa tsa innthanete ya dilo ka tsela e e botlhokwa le e ikanngwang. Madirelo a tla tswelang mosola thata ka kgatelopele ya Five Gig a akaretsa boitsholo ka inthanete, madirelo a tlhagiso, boitekanelo, dipalangwa, thuto, ka go ntsha thuto ya inthanete le didiriswa tsa thuto tse di tsweletseng pele.

Tsala yaka e ka reka data kwa ka USSD code kgotsa mobile App, online kgotsa kwa lebenkeleng. Fa e rekile data e tla tsengwa ka bo yone kgotsa e tla tsengwa ka go dirisa voucher. Morago e ka bulela mobile data mo settings-ing tsa founu, go e dirisa go tsena mo inthaneteng le go buisa le ba bangwe.

Fa data ya me e fedile ka bonako ke tla tshwanela ke go reka data e nngwe, go ya ka nna nka netefatsa gore data yaka ke e dirisa fela mo dilong tse di botlhokwa. Fa e le gore data yaka ke bona gore ga ya lekanela ka gonne data e tura thata e le kwa godimo, ke tlo tshwanela ke go e dirisa fela mo dilong tse di botlhokwa fela, gore e kgone go ntshwarelelwa fa ke e tlhoka.

Fa ke ya mabenkeleng ke reka data. Mokgwa o ke o ratang, ke fa ga ke rekile data, ke reka data e e rileng ya madi a a rileng, ebe ke e somarela mo kgweding ke e dirisa fela mo dilong tse di botlhokwa fela. Ga ke tsene mo mafaratlhatlheng fela go ya kwa leka ke sa itse gore ke dira eng, ke tsena mo mafaratlhatlheng fa go na le dilo tse di botlhokwa tse ke tlhokang go di etsa ka data fela.

Go fokotsa phitlhelelo ya ditiro, ba tlhoka tiro ba dirisa internet go batla ditiro, go romela ditlankana, le go dira dipotsolotso. Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di dira gore go nne thata go bona le go dirisa ditirelo tse, ka jalo go fokotsa sebaka sa bone sa go bona ditiro, sa bobedi go thatafalela thuto le go ithuta di tsweletsa, go nna le phitlhelelo ya data go botlhokwa mo go ithuteng di tsweletsa tse dišwa le go tokafatsa bokgoni jo bo o ka dirisiwang mo tirong. Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo di dira gore go nne thata gore ba tlhoka tiro ba kgone go ithuta le go nna le bokgoni jo bo tlhokegang mo mebarakeng ya ditiro.